Izindlela eziphumelela kakhulu zokufundisa abalimi abasafufusa amakhono ukuthi banikezwe amalenashiphu, bafunde practical ngokulima, nezikhuthazi zomhlaba, namakhemikhali kanye ney'nsiza kusebenza zamasimu, nokuvikela izitshalo uma kunezikhukhula.

Ukweseka abalimi abasafufusa badayisele amazwe angaphandle kusiza ukukhuphula umnotho ngokuwukhulisa, ukuthekelisa imali engenayo, ukukhuthaza ukukhula kwesifunda nokwenza kangcono ku-food security, ekugcineni okuholela ekungeneni kwemali ephezulu kanye nokwehla kwendlala.

Ngonyaka owandulele lo owedlule, izitshalo bezifa emasimini ngenxa yokuthi bekunelanga kakhulu. Izimvula beziyimvela kancane, izitshalo zangahlumi ngendlela ejwayelekile. Kwaba nzima nokuthi umuntu athole izivuno ezigculisayo. Kepha-ke ngonyaka ophelile, izulu belivumile kangcono, imvula ibikhona ilekelelane nelanga, izitshalo zaphuma zizinhle kakhulu. Okuyikhona okungijabulisile, izitshalo nje engizivunile bezizinhle kakhulu.

Umzala wami uThembeka ohlala eMelika, wangipha isipho sejezi lewuli ngosuku lwami lokuzalwa, engasithokozela kakhulu ngoba sasibonakala ukuthi umzala usenze ngothando. Yisipho engingasoze ngasikhohlwa ngoba ngasithola ngosuku lwami lokuzalwa. Ngajabula kakhulu ngalolo suku, kwazise umzala uwumuntu engingamboni njalo, nesipho sakhe sasisihle.

Ipulazi lingaqinisekisa ukutholakala kwezithako ezintsha endaweni yokudlela ngokuthi libe namasimu aseduzane nalo ekuzotshalwa kuwona lezi zithako ezizosetshenziswa uma sekulungiselwa izivakashi ukudla.

Mina, Thandalwethu, njengomlimi wasedolobheni, ukukhuphula uhlelo lwe-hydroponic-i, ngibheka ukukhuphula umfutho wokukhanya ezitshalweni, ukulawula izinga lokushisa, amanzi, ukukhanya, i-carbon dioxide, izakhamzimba ezibalulekile. Izici engizicabangelayo, izindleko zokuqala eziphezulu, ukuqapha njalo kanye nokunakekela, ukuba sengozini yokucisha ugesi, izinambuzane, okungenzeka ukungalingani kwezakhi, umjikelezo wamanzi okubeka izitshalo engozini yokuthola izifo ezifika namanzi.

Gogo uMaNtuli, izici okumele uzicabangele lapho ukhetha khona izitshalo, isimo sezulu sendawo, uhlobo lwenhlabathi, ukuchayeka kokukhanya kwelanga, ukunakekeleka kwizidingo zezitshalo, kanye nenhloso kanye nomsebenzi wengadi yakho noma indawo yakho.

Izinselele abantu abafuya iziklabhu ababhekana nazo, ukushesha kokunyamalala kwamadlelo okudla, umthendelelo omkhulu womsoco, ukungabi nasikhathi sezinkonzo zokunakekela impilo yeziklabhu.

Ukuthuthukiswa ukufinyelela kobucwepheshe bezolimo kubalimi basemaphandleni, kungenziwa ama-workshops namasemina. Ukuthuthukisa izinkundla lapho abalimi bengathola khona ulwazi. Ukusebenzisana nezivumelanisi zolwazi ukuqinisekisa ukuthi abalimi bathola ukwesekwa nokuqeqeshwa. Ukusebenzisana ney'nkampani.

Ipulazi lingabhalansa ukukhiqizwa kokudla ney'nkonzo zokwamukela izivakashi ngokuthi libe namasimu aseduzane. Uma lilincane ibanga elihanjwa ukudla, ney'ndleko ziba phansi kanye nokuphazamiseka kwezemvelo ngenxa yokuhamba. Ngalokho, lizoba nokudla, lizonciphisa ukulimala kokudla, lizokwazi ukuthi linikeze iy'vakashi ukudla okusezingeni elikahle. Ukunambitheka, nephunga, nokubona ukudla okusezingeni elikahle kungachaza uhambo lwesivakashi ligcine .

Ubaba uMthembu, izinto azozidinga ukuqala leli bhizinisi lokufuya iy'nkukhu, yindawo efudumele, ephephile futhi ehlanzekile eyanele ukuthi iy'nkukhu zizulazule futhi kugwemeke ukugcwala, amanzi ahlanzekile ngaso sonke isikhathi, nokudla kwezinkukhu okusezingeni eliphakeme, elikahle, ulwazi lokufunda ngokufuya kwezinkukhu nokuthi aziphathe kanjani iy'nkukhu.

Ukushintsha kwesimo sezulu kungazelelwe ngesikhathi sokukhula kwezitshalo kubalulekile ngoba izitshalo ziyawudinga umoya, ziyayidinga imvula, ziyalidinga kanye nelanga. Kepha amaqonda okushisa uma ephezulu nendlela imvula ena ngayo iba nomthelela ekukhuleni kwezitshalo, amaprotheni okuholela esivunweni esincane. Ukushisa okukhulu kuholela kukhwantalala lokushisa, ukubuna, nokwehlika kwe-photosynthesis-i kanye nomonakalo wanaphakade ey'tshalweni. Umoya omkhulu wenza umonakalo ezithelweni, unciphisa namathuba okutshala. Imvula enkulu igcwalisa inhlabathi yenze nezifo zokukhunta ey'tshalweni. Engingakwenza okuhlukile uma ngibhekene nalesi simo i-greenhousing.